Ewe, siyayazi singoonoteksi sidume kakubi kakhulu kodwa ke asifani. Iingxaki esidibana nazo ngumntu oye afune ukhwela ngemali engaphelelanga. Okwesibini awukwazi, umthetho wethu singoonoteksi awukwazi uhayikha njee, fanele ukhwele enye yeemoto zethu. Enye into yile yoba abantu xa sibaxelele into ethile abakwazi uyimamela kodwa ke kule yomsindo osempumlweni, asifani sonke.

Amavili emoto abe kumgangatho wokuba imoto ingakwazi ungena endleleni, futhi ihambe ixesha elide. Iklatshi, idiskhi, idiskhi ke yilaa nto ibonisa ukuba imoto isemthethweni wohamba endleleni. I-oil yenye yezinto afaneleke umqhubi wemoto ayijongile. Ii-breaks ukuthi ziyasebenza kakuhle na nokuba kwa amabhanti laa afakwayo xa usemotweni, i-seatbelt, zilungile na enzele kungazofumaneka ubungozi xa sesengene endleleni.

Mna ngexesha ndandisebenzisa uBolt, oh ndadibana nelungisa apho ndafumana uBolt owaqinisekisa ukuba ndiyafika apho ndihlala khona nokuthi ndingenile endlini. AkangoBolt owaya wandisokolisa waye wandishiya esithubeni. UBolt yinto endimsebenzisa okokoko ngoba uyandithatha apho andibeke khona, apho ndime khona ayondibeka khona kule ndawo ndifuna ubekwa kuyo ngaphandle nje kwengxaki.

Tata, uyayazi uba akufanelekanga utshaye apha eteksini bekhona abantu ngaphakathi ngoba singabantu abanesifuba ngoku umsi wecuba uyasivala. Nangaphandle kwaloo nto xa utshaya abantu, bona abo bangatshayiyo, ngabona abatshayayo kunawe. Laa msi uwukhuphayo ungena kubo ikakhulu. Futhi akufanelekanga utshaye etekisini ngoba awunowuyazi uba kunokwenzeka kubekho ioyile ezawutshisa ngexesha wena uthi uyatshaya.

Ibalulekile kakhulu ngoba ifumana ithuba lokuba wedwa okokuqala. Iba khona into ethi xibilili apha emagxeni, unethuba lokuzibuza imibuzo, unethuba lokuthetha wedwa, unethuba longacingi, unethuba loba ngathi uphila komnye umhlaba ongaphili kuwo. Ndiyayithanda mna ngoba ndiye ndihambe ndibe ndindedwa apho ndizokwazi ukuzicingela eli phupha. Kukhona ukuphupha uhleli, ukuhamba ngeenyawo ke ukuhamba ngeenyawo kukunika elo thuba loba uhambe ucinge kakuhle, positively ke ngesilungu.